Swimbalo swa ndhavuko swa saseka swinene loko swi swi swi ambariwile hi vanhu va va hlayile. Swi endla leswaku vanhu van'wani va kota ku dyondza hi mambalelo va kota nakona ku tivutisa leswaku vanhu lava nga laya va nga mbala hi ndlela liya i vanhu va njhani va rhandza ku endla yini so swi endla leswaku vanhu van'wani va kokeka rinoko hi hi ndhavuko wa wa hina kumbe va twa va tsakela ku lava ku tiva no bomba ku fana na hina.

A ni tsakela ku mbala hi mukhuva lowu wu nga saseka kambe wu hloniphekaka ni nga humeseli kumbexana xifuva handle tanitani se ni ta rhandzela ku mbala hi ndlela leyi yi hloniphekaka kambe ni va ni ni sasekile ni va ni ni mbale swiambalo swa fashion kambe ni va ni mbale hi ndlela leyi hloniphekaka.

Ka mucato wa wa xintu kumbe e swi swiambalo leswi mbariwaka eka mucato wa tano ku ambariwa xibelani, minceka ku ambariwa na na na tikhwini leti ti ti nga vuhlalu, ku ambariwa na na vusenga, ku munhu a nga tlhela a mbala na na na duku la nhlokweni a va a bombile wa xisati nakona wa xinuna u u mbala tinjhovo leswaku a va a sasekile hi ndlela liya kambe swi ya hi leswi munhu a swi lavisaka swona u loko a nga lavi ku mbala tinjhovo a nga mbala kumbexana hembe leyi nga rhungiwa hi lapi ro fana na nceka na nceka wa wa mutekiwa.

Eya swa ha ri swa nkoka swiambalo swa ndhavuko na namuntlha hikuva ni hi ri vantshwa kumbe vantswatsi swi na nkoka hikuva ni hi kota ku dyondzisa vana va hina hi kota ku dyondzisa lava landzelaka ndzhaku ka hina leswi vakokwa wa hina va swi mbala ku saseka ka swona na nkoka wa swona.

Swiambalo leswi tolovelekeke ka swiambalo swa ndhavuko ka vavasati handle ka xibelani na nceka ku na tiyele masiku lama tiyele na maduku lama ma endliwaka leswaku u ri mbala wu nga ri bohangi ri ta ri rhungiweke hi mukhuva va walowo e leswaku u ri mbala ri ri tano na vusenga na na vuhlalu na tikhwini.

Swi cincile swinene hikuva na xibelani lexi a xi nga ri hi mukhuva lowu xi nga hi wona sweswi vakokwa wa hina va mbala xo hambana xo endliwa hi malapi lama ya nga ya ya nga tsemeleriwa kambe sweswi xi endliwe onge i i xikete nakona va xi ngetelele na vo na vo nsuku hi layani nakona hina na ti na na tiyele to mbala lahenhla leti a ti nga ri kona hi mikarhi ya khale.

Ni nga katsa vuhlalu ni nga katsa tilayeni hikuva ni xibelani xi na tilayeni nakona ni nga tlhela ndzi endla leswaku swi sasekile hi ndlela liya loko swi sasekile tano swi tlhela swi va na swi swi swi khanya leswaku na munhu loko a ta hi laya a vona leswaku munhu luya u mbale swilo swa xigaza nakona swi tlhela swi va na mabulomu yo saseka swinene ku fana na na miceka ya hina Vatsonga.

Sweswi vanhu va swi mbala ngopfungopfu ka tindhawu leti hi nga tshama hi hlangahlangananile ku nga ri vanhu va rixaka rin'we se loko ku ri nkarhi wo bomba kumbe wo ya lomu mucatwini kumbe lomu tindhawini vanhu a va ha ri na tingana to tikomba leswaku vona i vo mani se un'wana na un'wana u tiambalela swilo swa ndhavuko wa yena ku tlula nkarhi luwa wa khale hi ku vanhu lava ku nga tshama kona ku ri tindzimi to ka ti nga mi ri vanhu va tindzimi to ka ti nga fani lava ndhavuko wo ka wu nga fani a wu kuma leswaku van'wani va tifihla va va na tingana kambe ka nkarhi wa sweswi munhu un'wana na un'wana wa tinyungubyisa hi leswi a nga na swona nakona a ku vi na loyi a va ku na tingana hi ndhavuko wa ka vona swa mbariwa swinene.

Ni ta n'wi byela ni ku yingisa n'wananga swimbalo swa ndhavuko leswi swi na nkoka hikuva ni hi leswi wena u nga swona hikuva ndhavuko wa hina u hi komba leswaku hi suka kwihi nakona loko hi tiva lomu hi sukaka kona hi ta tiva na lomu hi yaka kona se swiambalo swa ndhavuko swi na nkoka hikuva vanhu va ku vona leswaku u mani nakona va suka va swi tiva nakona va swi vona leswaku wena wa tinyungubyisa hi leswi u nga swona nakona ni ta tlhela ndzi n'wi byela muntshwa lowu leswaku na vana va yena va ta kota ku va vona leswaku na hina wa tinyungubyisa na vona va kota ku tinyungubyisa hi leswi va nga swona va dyondzisa na vana va vona na vana va vana va vona swi ya emahlweni.

He munghana ka siku ra ndzhaka ra lembe leri a ni mbali xibelani a ni mbali Xitsonga kambe ndzi ta mbala swiambalo swa ndhavuko wun'wana hikuva ni munhu luya a twisisaka leswaku eAfrika-Dzonga hi vanhu vo hambanahambana nakona hi vanhu lava nga fanele ku tsakela ku hambanahambana ka hina nakona hi dyondza ku amukelana se sweswo hi leswi endlaka leswaku ni kota ku ambala swilo kumbe swiambalo swa ndhavuko wun'wana.

Ni vona leswaku vantshwa a va tekeli enhlokweni leswi va swi dyondzisiwaka lomu makaya hikuva ni tani hi nhwanyana kumbe hi munhu wa xisati wa dyondzisiwa leswaku u ambala njhani u ambala swiambalo leswi swi swi pfalaka xifuva leswi swi pfalaka na na laha hansi loko u mbale xikete kumbe u mbale buruku u mbala swilo leswi swi nga na ndzhuti leswi nga ta endla leswaku u va n'wana loyi a hloniphekaku kambe ka vantshwa va masiku lama a swi endleki se a va amukeli leswi va dyondzisiwaka emakaya nakona va endla leswaku va va landzelela leswi swi endlekaka ka matiko man'wana ku nga ri leswi swi nga ku nga ri leswi hina hi nga xiswona la ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga.

Ndzi vona swi ri na nkoka swinene ku ambala mpahla ya ndhavuko wa vanhu van'wana hikuva ni swi kota ku swi komba ku va ni va amukela nakona ni va twisisa hikuva ni hi ndlela leyi fanaka na mina leyi ni nga lavaka leswaku vanhu va dyondza Xitsonga va dyondza na hi ndhavuko wa mina na mina ni fanele ni swi sungula hi ku swiendla ka van'wana ku sungula ni nga se swi ni nga se endleriwa swona mina se ni vona swi ri na nkoka swinene ku dyondza no hlonipha no tiva hi ndhavuko wa vanhu van'wana.

Vana va ambala swimbalo leswi va swi vonaka swa fashion ku nga ri swiambalo swa swa ndhavuko va ambala swiambalo swa fashion leswi va swi vonaka na vo Facebook na lomu tibukwini na le ka inthanete se a va ha ri na mhaka na na swimbalo swa ndhavuko kambe va timbalela hi ndlela leyi va vonaka swi ri fashion.

Mina ndzi vona swi ri vutlhari ku tlhela a nghenela vukati a hi nge munhu u love a siya loyi wa n'wansati nakona loyi wa n'wansati wa ha ri munhu muntshwa a nge koti leswaku a tshama a ri yexe ku nkarhi lowu hinkwawo so ku ta fika nkarhi lowu a nga ta ti kumela munhu nakona a tlhela a va na na ndyangu nakambe hikuva ni na loko a feriwile hi nuna kambe wa fanela leswaku a tlhela a tsaka a tlhela a va na ndyangu nakambe.

Va fanele ku ambariwa eka nkhuvo lowu wa vukati leswi nga fanele ku ambariwa hi vavanuna i tinjhovo kumbe munhu a nga mbala hembe leyi nga na yi nga rhungiwa kumbe ku la ku nga katsiwa miceka ka yona nakona ambala na buruku rinene leri a lavaka ku ri mbala ra fashion na tintangu kumbe ambala tinjhovo na tintangu to bisa moya eka vanhu vaxisati a nga mbala yele na xibelani na nceka na tidomi le hansi ku na tintangu leti hi nge yi tidomi le hansi na vuhlalu kumbexani ambala rhoko yo leyi nga rhungiwa hi lapi ra ra nceka kumbe hi lapi ra xigaza.

Loko munhu a lovile na wena u tlhela u kota ku tlhela u tsaka nakambe u tlhela u va na na ndyangu hikuva loko wa ha ri muntshwa ku ta fika nkarhi lowu u lavaka munhu loyi a nga ta ku tsakisa munhu loyi a nga ta ku rhandza ka lava nga khegula kumbe lava se va nga dyuhala swa kala kambe loko n'wanuna a love munhu a ha ri wuntshwa ndzi n'wi tsundzuxa leswaku ntsako wa yena wu veka mahlweni nakona a tlhela a nyiketa munhu wun'wani nkarhi wa leswaku a kota ku n'wi rhandza a kota no aka na ndyangu na yena.

Ni nga swi endla hikuva u kuma leswaku munhu u suka a navela leswi wena na mutswari wa wena u nga na swona nakona a nge ku tekeli mutswari wa wena u ya va na mutswari wa wena xinkadyana a ti twisa swi tlhela swi ya hi ndlela leyi u kumaka leswaku munghana loyi na manana wa mina va twisisana ku fikela kwihi.

Ndzi nga va xavela xibelani xa tiwulu xo famba na na xikipa xa kona lexi nga endliwa hi tiwulu xa saseka eka vana va vanhwanyani eka va vafana kumbe wa mufana ni nga n'wi xavela ti tinjhovo kumbe ni xava hembe leyi nga rhungeriwa swintsanana la tlhelo hi hi lapi kumbexana hi hi nceka.

Vuhlalu lebyi ambariwaka eka nkhuvo wa mucato i i vuhlalo lebyi tolovelekeke lebyi byi xaviwaka lomu a switolo kambe lebyi byi ambariwaka kumbexana hi tin'anga ta ndhavuko byi hambanile hikuva ni byi suka byi va byi kumbexana kwalomu byi byi va byi endliwe kwalomu lomu va nga ta va va byi kume kona kambe lebyi byi ambariwaka loko ku ri nkhuvo kumbe munhu ambale swiambalo swa ndhavuko byi suka byi ri lebyi byi xaviwaka exitolo.

Ndzi sungule hi ku langa mihlovo ya mihlovo ya vuhlalu lebyi ni nga ta byi tirhisa na sayizi loko ni heta ni teka nayiti na harhani kumbe ntambu leyi tirhisiwaka ka swilo swa vuhlalu ni hulela loko ni heta ku hulela ni teka vuhlalu byin'we ni hoxa ndzoho yin'we ya vuhlalu ni hoxa laya ka nayiti liya ka njara liya ni nkoka swi rhelela hi ndlela liya ni boha ni hoxa ndzoho leyi landzelaka ya vuhlalu tanotano swi ze swi fikelela swi endla vuhlalu lebyi ni byi boheke.

Mincino ya xibelani wu lava leswaku u va u ri munhu loyi a kotaka ku cinisa xisuti nakona u va u karhi u kota ku yima hi ndlela yo karhi loko u yime hi ndlela liya u ta va u karhi u cinisa xisuti nakona swintsanana swintsanana u va u karhi u kandziya ka ndhawu yin'wana na le ka ndhawu yin'wana hi mikhwa luya u va u karhi u cina xibelana loko u nga swi kota ku wu cina u yime ndhawu yin'we kumbe u karhi u u kandziya kumbe u karhi u ba xitepe xa wena hi ndlela liya kambe u karhi u cinisa xisuti handle ka ku cinisa la henhla u cinisa xisuti ntsena u karhi u famba kumbe u yimile.

Vavanuna eka ndhavuko wa Xitsonga u fanele ku ambala leswi vitaniwaka hi tinjhovo leti ko tala a wu kuma leswaku khale a ti suka ti va ti endliwe hi madzovo ya swiharhi leti masiku lama ti endliwa kumbexana hi malapi nakona ti kotaka no xavisiwa lomu switolo.

Vavasati va ambala xibelani va ambala yele va ambala nceka va ambala na duku yele kumbexani xikipa va ambala na vuhlalu va ambala na duku munhu a ambala visenga a va la emilengeni a va a karhi a famba hi milenge ku ya hi ndhavuko wa Xitsonga kambe masiku lama u ku kuma leswaku munhu u tlhela a mbala na na titeki le hansi.

Mina nqambi leyi ndzi yi rhandzaka ni rhandza dokodela Thomas Chauke hikuva ni kule va karhi va yingiseriwa kaya nakona ni rhandza leswaku va na tinsimu leti fambisanaka ko tala na vukhongeri ti fambisanaka ko tala na ku khutazana.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya muxaka wa Gospel na RNB ndzi rhandza vunanga lebyi hi mhaka ya ndlela leyi byi twakalaka hi yona na leswi swi na hi ndlela leyi byi endlaka leswaku ndzi titwa hi yona na leswi swi swi akaka endzeni ka mbilu ya mina na leswi ni swi dyondzaka.

Swi na nkoka leswaku vuyimbeleri bya ndhavuko byi va kona leswaku na vana va kota ku dyondza ririmi ra Xitsonga va kota no dyondza vunanga bya hina tanihi vanhu va Vatsonga.